Phoofolo tseo ke di ruileng ke lengau le tau. Nna ke dilemo tse leshome le metso e tsheletseng. Ke qadile ka selemo sa two thousand nine eight ho ya kerekeng.

Ho bohlokwa haholoholo re patala insurance, le ha di-premium-o sa ntse di nyoloha selemo le selemo. Di insurance di ho re thusa re le di tsietsing, haholoholo di thusa ka . Le ha re le dipetlele di-nsurance di bapala karolo. Le ha se re lahlehetswe ke ba re ba ratang, di ya re thusa ka hoba boloka. Jwale ho molemo haholoholo re be re na le insurance mme re etse ka hohle ho ka di patala, di se wele.

Overdraft facility ha se ya mang le mang, mme ho na le dipehelo tse itseng tseo o tlamehang ho di fihlelle. Mohlala, o be rakgwebo mme kgwebo ya hao ebe kgwebo tse kgolo tse kenyang lekeno le ka hodimo. O be le yena motho a nang lekeno le tlang ka hodimo-dimo le le ngata. Mme o be moithuti empa eseng kaofela baithuti ba di fumanang, ho ya ba kgethwa. Mme le sona setswalle sa banka o tlabe oe sebedisa hore lena le setswalle se se kae wena le banka o tlabe oe sebedisa? Ke nako e kae o le bankeng oe sebedisa. Ke tsona tseo dipehelo tseo o tlamehang ho di fihlella hore o fumane overdraft facility.

Ke ho netefatsa hore mokgolo wa hao o dula hulwa ke UIF. Mme UIF-e e hulela one percent ya mokgolo wa hao kgwedi le kgwedi. Mme seno ha se sa etsahale, ho molemo-lemo o ye dikantorong tsa bona kapa o kopane le lekgowa la hao hona mono mosebetsing. Le bontshane hore ho etsahetseng ha UIF se sa hule kgwedi le kgwedi. Hoba ho bohlokwa haholoholo hore o hulelwe ke UIF, e tla o thusa ka nako o so ntso kgaotswe mosebetsing kapa o ile wa kula mosebetsing.

Ke le letsetsa mabapi le App-e ya lona ya bankeng. Ke lekile ka elellwa hore ho na le diphethoho tse ntjha tse etsahalang, mme ha o sa le bobebe ho romella tjhelete kapa ho reka motlakase le moya. Jwale ne ke kopa ditaelo tse nka di sebedisang ha ebe ke batla ho reka motlakase kapa hona moya, le ho romella tjhelete. Nka thaba haholo ha nka fumana ditaelo tseo ke tle ke kgone ho tswela pele ke sebedisa App-e ya lona ya banka.

Mokgwa wa ho kenelwa ke la grant-e o so fetohile. Ha o sa hlola o tla ema di-line tse telele tsa di tsa dibankeng. Mme o so tla fumana molaetsa o eletsang hore o yo hula till-ing efeng le efeng o tlabe oe laetswe hona mono molaetseng. Mme ho molemo ha o fihla till-ing o hula, o etse o ela hloko hore o pata PIN ya hao, mme o fana ka dintlha tse nepahetseng ka botlalo. Ebe o tseba ho fumana tjhelete ya hao.

Ntate o hopole hore ka mehla le matsatsi di-SMS tseo re o romellang tsona ke tefello, wa di patala. Mme le ha o sebedisa ATM eseng ya banka ya hao, ho na le ho honyane o lefang. Mohlala, ha eba ono sebedisa ATM eseng ya banka ya hao, o o hulelwa ten ranta ho ya hodimo ke ATM o tlabe oe sebedisa. Mme le slip-e seo o tlabe o se fumana ha o qeta ho hula le sona wa se lefella. Le ha ntso o kena App-eng, le teng o ntso lefa.

Manager- ra wa banka, ke letseditse kajeno lena ka hobane o bona hore ke nahana le lekeno le tlang ka hodimo. Jwale le tjhelete e ke hapileng e ka hodimo haholo. Jwale ne ke batla ho tsetela tjhelete ya ka, mme ke be na le lekeno le le ngata haholo. Jwale ke tsefe dintlha tseo nka di latellang hore ke be na le lekeno le tlang ka hodimo. Mme ke lokela ho tsetela nako e kae hore ke tsebe ho bana le lekenello leo?

Tshebediso ya dikopo e qala ka ho isa ditokomane tsa hao kaofela tse hlokehang ho etsetswa kopo. Mme e tla qetella ha o so fumane kopo, o so fana hape-hape ka ditokomane tsa hao. Ho bontsha kannete-nnete hore ke wena ya etsang kopo eo.

PIN ya bankeng e bohlokwa haholoholo, mme ha se ntho o ka e fang mang le mang hoba o ka lahlehelwa ke ditjhelete tsa hao ha o ka etsa hoo. So ho bohlokwa haholoholo hore PIN ya hao bankeng e tsejwe ke wena feela.